Ndicinga ukuba akulunganga ngoba, kuba xa singazukwazi sonke nosapho funeka kongezwe imali okanye babeke umthetho woba ukuze likwazi nokutrimisha nosapho lwakho bhatala isixa semali enga for abantu abalishumi kwikhaya ngalinye. Ndicinga uba ingayona ndlela lula leyo, ukuze ukwazi umntu woneliseke wonke kungabikho mda.

Hayi, alufikeleli kumntu wonke kuba ixesha elinintsi ulwazi lokwenza imali luvela eminxebeni. Ke ngoku abantu abadala abanye abakwazi kufikelela kwinto enomnxeba phakathi. Ngokuncedisana nabo kungaze, kungasuke bafundiswe nabo kungakhange, yaye kufuneka bengene emnxebeni ukuze bakwazi.

Ewe, yinto entle indaba yokuthengiswa kolwazi. Yinto entle kakhulu, ngoba nabantu abadala bayakwazi ukumamela iindaba, ke ngoku bangakwazi nabo ukuzenzela bave indlela yokuzenzela imali. Abazufana nolutsha lona lukwaziyo ukuzijonga kwi-social media, ukulijonga kwi-social media olu lwazi, bazawukwazi bona nokufikelela ukumamela iindaba ukuze balwazi nabo ulwazi lokwenza lozenzela imali.

Ewe, ukuphelelwa komisebenzi kwabantu akuyonto intle ngenxa yoxhakaxhaka bale mihla, kodwa ndicinga uba kuyenza umsebenzi lula into yoba kubekho uxhakaxhaka and yenza abantu babe nolwazi olukhulu oluphangaleleyo ngobuxhakaxhaka obukhoyo.

Kule mihla kunendlela yofumana izinto ngokwahlukileyo hayi ngendlela yakudala. Ungakwazi ukungena kwi-intanethi ukhangele, ukhangele ifilimu leyo oyithandayo okanye ifilimu leyo umama ayithandayo, ngokuthi ube funeka ube nedatha, usetshe igama laloo filimu, kulapho uzayifumana khona ukwazi uyoyibukela kungakhange wasebenzisa i-DVD okanye wasokola.

Ewe uMzantsi Afrika uphuhliso nosetyenziso lobuxhakaxhaka bale mihla. Kakhulukazi emaphandleni ngoba izawuncedisana nabantu nokuthi babenolwazi oluphangaleleyo babone ukuba ngokuya iminyaka ihamba izinto ziyatshintsha, nangendlela ezenzeka ngayo azisenzeki njengakuqala.

Into enokuzenza ukuphucula oku, kukuba uxelele abantu beWi-Fi ukuba bandisele iyadi yonke ukuze ukwazi usebenza, usebenzela kumntu wonke walapha eyadini.

Kuluvo lwam andiqondi ukuba kungakhona ubungozi obungakhona ekuvumeleni wonke umntu waseMzantsi ukuba afikelele kwiWi-Fi yoluntu yasimahla. Ngoba ixesha elintsi uluntu lusenbenzisa iWi-Fi kwiinto ezibalulekileyo ezidinga i-intanethi. Abanye ixesha elinintsi abakwazi uikelela kwi-intanethi ngenxa yoba bengenayo iWi-Fi, so angeke , andiwuboni umonakalo mna ongakhona xa kunobakho into enjengaleyo yoba uluntu lufumane iWi-Fi yasimahla. Lungancedakala kakhulu.